Bangavumelana ukuthi uma beney'nkinga, babe nemihlangano ukuze bey'xazulule lezoy'nkinga.

Ngingaqasha abantu abazongisiza ukuthi kwakhiwe uhlelo lokusebenza phecelezi i-app. Lapho amakhasimende azokwazi ukuthi athenge amathikithi, futhi lapho amakhasimende ezokwazisa uma kuney'nkinga ngesevisi yey'timela noma uma kunokubambezeleka ey'timeleni.

Nginemibono ehlukile ngalokhu. Kwenye ingxenye, ngiyajabula ngoba kusho ukuthi kuzoba khona abantu abagadile imoto yami, ngikhokhela ukuthi imoto yami iphephe, kungenzeki lutho ngemoto yami, kube nabantu abayigadayo imoto uma ngingena. Ngenye ingxenye, ngicabanga ukuthi akujabulisi ngoba manje phezu kokuthi ngizile emoli, khona engizokuthenga engizokukhokhela kumele ngikhokhe, ngisangena ngingakangeni nokungena ngikhokhele ukuthi imoto, imoto yami ipake. Ngibona nje enye into abafuna ukwenza imali ngayo.

Abantu abanolaka emgwaqeni abafana nobaba uNdlovu, bangenza ngidinwe. Futhi ngizizwe ngingaphephile emgwaqweni, ngoba labantu ngeke wazi ukuthi bazokwenzani emgwaqeni. Lo muntu angabanga ingozi enkulu, ngenxa yolaka lwakhe. Ngakho-ke kungenza ngidinwe futhi ngizizwa ngingaphephile.

Ngicabanga ukuthi abashayeli bamabhasi, badlala indima ekuqinisekeni ukuthi abagibeli bafika la beyakhona bephephile, ukushayela kahle nanokuthi balandele imithetho yomgwaqo.

Ngiphatheka kabi kakhulu futhi ngizwa nginolaka nokuthukuthela, ngoba kade siyibika le ndaba, manje sekulimale umuntu. Ngaphezu kwalokho kulimale umakhelwane umuntu engisondelane naye kakhulu. Ngithukuthele kabi ngale ndaba.

Ngowami umbono, amanani aphezulu ezimoto zakwa-Bolt noma u-Uber, akwenza kokubili. Kwamanye amakhasimende, kungenzeka ukuthi awaxoshe, ngamanye futhi amakhasimende, ayawaheha. Lawa ewaxoshayo kungenzeka ukuthi ingoba bacabanga ukuthi ematekisini bazothola amanani aphansi, futhi lawa ahehekayo. Ahehwa ukuthi lokhu kuyaqiniseka ukuthi bazophepha, nokuthi bazolandwa la bekhona, babekwe la beyakhona.

Hhayi mngani, ngihlangana nomuntu la, umuntu engiqala ukumbona, ohambweni lami olude lwesitimela. Lo muntu ungitshela indaba ebuhlungu kabi, angazi kungani engithemba, kodwa ungitshele ukuthi usanda kushonelwa umama, ngaphezu kwalokho abomndeni bayamuxosha kubo. Yaze yabuhlungu le ndaba, ufise ngabe bekukhona engingakwenza ukumsiza. Ziyenzeka izinto.